Malome o lokela ho etsa seratswananyana lapeng sa mo a ka lemelang teng. A be a ye ho diphapusing tsa government-e moo a ka kgonang ho thuseha ya teng. Diphaphosi tsa government ba na le diprojete moo a ka kgonang ho fumana tjhelete. Ha a ya moo di project-eng tseo, o lokela ho shoot-a diratswana tsane tsa di entseng lapeng hore a be a tswelle pele ka tsona. Ke moo ba ka kgonang ho mo lefa tjhelete teng, a qale masimo a hae a kgone ho rekisa mereho ya hae teng.

Ba lokela ho fumana diphoofolo tse tshwanang, e tona le e tshehadi. Be ba ba lokela ho lekola dipoofolo tseo ka mekgahlelo, ba kgone ho bona hore na di maemong a lokileng hore di ka kgona ho beleha.

Ke tlo mo botsa hore na sebaka seo sa batlang ho se hirisa se tlo mo fa tjhelete e kae? For nako e kae? Le hore na o tla be a bolokehile hore re hirise sebaka seo.

E bapetse karolo e kgolo maphelong a rona hobane, batjha ba kajeno ba kgona ho lema mme ba fumane tjhelete. Temo e entse hore bophelo bo be bobebe hoba o kgona ho iketsetsa ka matsoho, dintho tse ding le tse ding di ba bobebe. Re kgona ho fumana ditholwana haufinyana le mahae, temo le teng temong moo o kgona ho fumana ho rekisetsa mabenkele a maholo, hore o kgone ho fumana tjhelete.

Ba temo ya meroho ba lokela ho hlokomela meroho nako le nako. Ka ho nosetsa metsi ka ho kwaela meroho ya bona ka nete, hore e seke ya fumana metjheso o mongata otla hlolang moroho.

Ke boya bo mofuthu ho feta boya ba diphoofolo tse ding.

Dumela rapolasi, ke na le bothata bo boholo boo be ke bo fumaneng polasing ya ka ba di phoofolo tsaka. Diphoofolo tsaka di na le lefu lena la FMD jwale ke ne ke botsa hore na nka kgona ho fumana thuso e feng, le hore hore tsa lona di bolokehe, le etsa jwang?

Dumela rapolasi, ke na le bothata bo boholo lesakeng la ka. Diphoofolo tsaka di na le lefu lena la FMD. Ke ne ke kopa thuso ya hore nka tshehetsa diphoofolo tsa ka jwang hore di bolokehe, le hore tsa lona di dule di bolokehile bakeng la lefu lena le etsa jwang?

Hee abuti ho na le dimela tse loreng ha di batle metsi a mangata e kang aloe vera, sea plant, snake plant, spider plant, jwalo jwalo.

Ngwana ka temo ke ntho ya bohlokwa bophelong. Temo e pholosa maphelo a mangata a batho. Ela hloko katsa temo, ho temo o fumana dintho habobebe, o kgona ho jala e bile o ruwe le dikgomo. Hona moo ho jaleng, o kgona ho rekisetsa bo Shoprite, Pick n Pay jwalo jwalo. Jwalo ka diphoofolo o kgona ho rekisetsa bo Shoprite, Pick n Pay o fumane tjhelete e ngata. Temo ha se ntho ya ho fela, ha ho tshwane le ha o batla mosebetsi o be o fela. Temo ke ntho ya bohlokwa bophelong. E ya ho phedisa, e kgona ho phedisa wena le bana ba hao nakong e tlang.

Nonyana eo e molala o motelele le maoto a matelele, ka mmele o rono. E matha haholo ho feta dinonyana tse ding mara ha e kgone ho fofa.

Ee, nka e lema polasing ya ka hobane e etsa tjhelete ho batho ba rekisang mabenkeleng.

Ba ne ba nahana hore bo nkgono ba rona, ha ba na matla a ho ba le polasi. Mara hona jwale, bo mme ba rona ba kgona ho ba la polasi ho ba ha se banna fela ba ka kgonang ho ba le dipolasi. Hona jwale matla a bo mme ke ona a pele maphelong a rona.

Ke hobane diphoofolo tsa polasing di matla haholo, di ya hlokomelwa nako le nako, di ja hantle, ho fapana le tse hodiswang ka metjhini.

Ke monahano o motle haholo wa hore batjha ba iphumane ele bo rapolasi. Ho ba rapolasi ke ntho e nngwe e kgolo eo o tla dulang o na le yona bophelong ba hao kaofela. Hase ntho e shwang fela fela, e tla dula e tswela pele le bana ba hao ba a kgona ho pele, ke ntho e sa feleng. Kgalekgale batswadi ba rona ba ne ba na le dipolasi le hona jwale di ntse di tswella pele. Dipolasi ke ntho ya bohlokwa bophelong.

E ka sebetsa haholoholo hobane batjha ba hona jwale, ba sokola mesebetsi. Ke yona ntho ya hore ba ka kgona ho ba ngatana e le ngwe. Hore dijalo di bolokehe, diphoofolo di bolokehe hore ba kgone ho fumana mesebetsi.

Rapolasi ke ya bona hore dipere tsa hao ha di sebetse letho. Nna ke ne ke na le monahano o mong o motle wa hore ke ke di hire ho wena di tla kgutla. Ho di hireng wa hao ke tla o lefa tjhelete eo wena o e batlang. Ke ne ke batla ho etsa business hona community-ing ena ya rona hore dintho tsaka di tswelle pele. A na o ka nthusa na?

Ke hobane ke lefa ho rona difate tseo tsa ditholwana. Re ka di hloka nakong e tlang ha se a le siyo. Re ka bona hore di na le bophelo maphelong a rona ditholwana tsena. Re ka kgona le ho iketsetsa tjhelete ha ntse di le teng.